Ndicinga ukuba ndingakhetha i-inshorensi yoncedo lwezonyango olupheleleyo, i-comprehensive medical aid ngokwamakhumsha, ngokuba yona iyazikhavarisha izinto ezininzi, uyakwazi nokuya koogqirha aba kuthiwa zii-specialist ube ungabhatelanga nesenti ubhatalelwe yiyo. Kwelinye icala i-hospital plan I do not think yona yenza umsebenzi ofana ne-comprehensive medical aid. Yona i-hospital plan I think iyaxhomekeka, iye ihambe ihambe kubekho apho iphela khona, unlike i-medical aid yona ekwazi ukukhavarisha iinto ezininzi.

Ukufaka ibango tatomncinci kwa-UIF, okokuqala uya kwiiofisi zabo ezikufutshane nawe. Phayana uzawufika unikezwe iifomu ezimbini, enye uza kuyifilisha ngokwakho enye uyisa kumqashi lo ubuphangela kuyo, kuye. Emva koko ubuye nazo ezo fomu xa uzigcwalisile zihambe ne-ID copy yakho uzifake kwa-UIF okanye kwaLabour okufutshane kuwe. Usayine, uzawuphinda ubuye uxelelwe enye i-date yozosayina. After seven days, maximum fifteen days, uza kuyifumana i-claim yemali yakho.

Enye yezinto eba negalelo okanye enye yezinto iba yiminyaka yomntu, abantu abadala iiprimiyamu zabo ziba phezulu. Enye into eye ibe negalelo iba yimpilo yomntu. Ukuba ufake umntu omdala impilo yakhe, over seventy years impilo yakhe okanye ubume bakhe bempilo abusafani nomntu ona-sixteen years, so iiprimiyamu zabo azisoze zifane.

Isipaji sakho ke makhulu se-digital uyakwazi ukonga kuso imali nyanga nanyanga. Ukuba ngenyanga ufumana i-five hundred ranti uyakwazi uthatha i-fifty ranti uyifake phaa kwi-digital wallet yakho emana ikhula laa mali ikhula. Ze uthi ke ngoku ngenye imini xa usenzile isigqibo sokuba uyayifuna imali yakho uyifumane seyinochatha ngaphezulu kuba ubuyihlelise kwi-digital wallet yakho uyonga.

Kwixesha esiphila kulo yonke into siyifuna ibe kwi-intanethi, ibe online ngokwamakhumsha. Ngoko ke ndicinga ukuba elula yile yakwi-intanethi ngoba amaxesha amaninzi ayithathi nemizuzu elishumi elinesithathu ukuze ube uyivulile uyakwazi. Futhi it's convenient, so ndicinga ukuba yiyo.

Ngokokuba kungokuba abantu bafuna izinto zokuphila. Kwelinye icala abantu bafuna ukunyusa i-credit score yabo bakwazi ukuvuleleka nakwezinye iindawo, ukufumana izinto ezinjengeemoto, izindlu, ezinye iiakhawunti. Ndicinga uba yiyo leyo, siso eso isizathu.

Ewe, ndicinga ukuba yinto elungileyo uba ibhanki ifune ubungqina bedilesi. Ngokuba ukuba bukhona ubuqhophololo obenziwa ngulo mntu okanye kwiakhawunti yalo mntu ize ibhanki ingamfumani emnxebeni okanye ngeimeyili, bayakwazi ukujonga idilesi le ebebhalise ngayo ebhankini aze ayofunwa kuloo dilesi.